Fa o rata metshameko e na leng kgaisano e tseneletseng o ka leka motshameko wa go tshwana le Call of Duty mobile kgotsa PUBG mobile ka gonne di na le rent system e e go bontshang gore o tsamaya jang fa o bapisiwa le ba bangwe.

Mo nakong ya gompieno didiriswa tsa seileketeroniki di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone, ka go dira gore metshameko e nne bonolo go fitlhelela. Go fetola tsela ya go tshameka, go fetola jwa metshameko, go kopanya lefatshe lotlhe. Ka jalo didiriswa tsa seileketeroniki di tsenya mowa mošwa mo motshamekong, di dira gore e nne le botswerere, e tseneletse mme gape e kgatlha thata go feta metshameko ya ka namana.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke kgaisano e tseneletseng, go kgona go tshameka le batho ba bangwe, go leka bokgoni jwa maano le botswerere. Mme se se dirang gore ke e rate ke tekanyo ya katlego, go itse gore o na le botsala, go ka nako e ntsi ka ntlha ya bokgoni jwa maemo a motshameko. Ka bokhutshwane ke rata metshameko ya seileketeroniki ka gonne e kopanya kgaisano, botswerere le monate wa go nna le batho ba bangwe mme e dira gore nako e e fetang e se e tlala ka monate le lethabo.

Dilo tse di tlhokegang fa o batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, ditharabololo tse di siameng, internet e e tsietsing, account-o, bokgoni jwa motshameko mme gape o nne le metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng. Ka bokhutshwane go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhoka inthanete, didiriso tse di siameng le account-o. Metshameko e e tumileng gompieno e e dirileng gore batho ba kgone go gaisana le ba bangwe mo lefatsheng lotlhe, ba ithute botswerere le go itumelela nako.

Ditlamorago tsa go tshameka o sa kgaotse, bokgoni jwa mmele le matlho, nako le ditlhoko tsa botshelo, mathata a maikutlo, go thibela botsala. Motshameko wa mmamoratwa wa me, go tswa mo go tse ke di itseng ke rata Call of Duty mobile, lebaka ke motshameko o o tseneletseng wa kgaisano. O go tlhotlholetsa go rulaganya botswerere, o kgona go tshameka le ditsala kgotsa batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe mme o na le ranking system e e bontshang katlego ya gago.